Ncuva i ntlangu lowu tlangeriwaka ehenhla ka bodo, u fanekele u rhanga wu yimela mutlangi wun'wani a tlanga laya laha henhla ka bodo, kutani na wena u landzela u endla leswaku miehleketo ya vanhu yi tirha hindlela yo hatlisa leswinene.

Muravarava wu tlangeriwa ehenhla ka bodo, ku tlanga vanhu vambirhi kumbe ku tlanga vanhu vambirhi ku ya henhla, kambe u fanekele u rhanga u yimela munhu un'wanyana a susa ribye eka ndhawu yo karhi lahaya ehenhla ka bodo kutani na wena u ta susa ra wehe u ya ka ndhawu yin'wanyana.

Ku nghenelela ka vaakatiko hinkwavo, swi endla leswaku vana lavatsongo va twisisa nkoka wa ku tlanga mitlangu, naswona vana vo tala lava vatsongo va ta tlanga mitlangu and naswona swi ta endla leswaku va kota ku hatlisa va hleketa ka swilo swo tala na ku ngetela ku tlhariha.

Mitlangu ya pfuna loko swi ta eka mintirho ku fana na vanhu lava tlangaka bolo tani hi ntirho wa vona. Loko u sungula ku tlanga bolo wa ha ri ntsongo u kota ku dyondza milawu u tlhela u, u tiva milawu leyinene ya ku tlanga bolo. Loko u u swi kota ku tlanga bolo wa swi kota ku tlangela bolo leyi vanhu va yi tlangelaka va tlhela va hola ku va ntirho wa vona wa siku na siku.

Vito ra xipano xa Rugby i Springboks.

Ikhonomi ya vuyeriwa hikuva loko hi ri na mitlangu laha eAfrika-Dzonga ya swi kota mitlangu ya hina ku famba yi ya tlanga na matiko man'wanyana, kutani loko yi wile yi vuya na mali laha Afrika-Dzonga loko yi wina yi wina na winela na Afrika-Dzonga mali swi tlhela swi hi pfuna eka ikhonomi ya hina.

Munhu loko a lava ku tlanga bolo hi mavoko kumbe milenge i fanekele a rhanga a tlanga a ha tshama ekaya, a tlanga na ti-team-i letitsongo laha a nga ta kota ku dyondza a kota ku tlanga hikanene, kutani loko se a swi vona leswaku wa swi kota ku tlanga na milawu u landzelela yona u ta kota ku apulayela ku ya tlangela ti-team-i ta le henhla.

Ndzi nga endla leswaku va xipano lexi ndzi xirhandzaku va kota ku va na ndhawu leyi kulu nyana leyi va nga endlela vatlangi va vona, leswaku na hina va vahlaleri hi kota ku ya eka ndhawu liya hi va vona eka siku rin'wana na rin'wana.

Ntlangu wa Banyana Banyana wu endla leswaku vavasati va tekeriwa ngopfu enhlokweni laha misaveni a ya ha ri kona mhaka ya ya ku vanhu lava kotaku ku tlanga bolo ya milenge i vavanuna ntsena kambe vavanuna na vavasati hinkwavo va swi kota ku tlanga bolo.

Ndzi nga n'wi vutisa leswaku loko va ya ku tlangeni va tlanga na na na xipano xin'wanyana va lunghisela nkarhi wo fika kwini, naswona va kuma va u titwa njhani loko a ya ku tlangeni na xipano xin'wana. Ndzi ndzi titwa ndzi lava ku tiva leswaku, va titwa njhani va nga se za va ya tlanga na swipanu swin'wana hikuva loko se ntlangu wu herile ku va na swivulavula swo tala eka vahlaleri na vona vatlangi na vona vatlangi hi vu vona va va na swivulavula swo tala.

Vana va xinuna kumbe vafana hi vona lava tlangaka ngopfu ti mhavula, va dyondza va dyondza xipidi xa swilo loko u karhi u endla swilo nakona swipidi swa timovha hikuva van'wani va tlanga timhavula va ti hahisa va ku i timovha.

Vanhu va ta sungula ku tiva Afrika-Dzonga loko vapfhumba vo ta va ta tlanga bolo haleni naswona vanhu lava taka na vapfhumba va ta vona Afrika-Dzonga ku saseka ka yona, va tlhela va xava xava swilo swo tala laha Afrika-Dzonga sweswo swi nga hi vuyerisa ngopfu.

Ndzi nga n'wi vutisa leswaku loko a ha kula eka vona ndyangu wa ka vona a wu titwa njhani loko a vula leswaku u lava ku tlanga bolo. Ndzi tlhela ndzi n'wi vutisa leswaku loko va tlanga na xipano xin'wana, va kuma mali leyi nyawulaka kumbe ko va mali ya ku ti hanyisa.

Ndzi tsakela ku vona ntlangu wa bolo ya milenge naswona hikuva ndzi rhandza vanhu vo tala lava va tlangelaka bolo ya milenge.

Tindhawu to hungasa laha vanhu va humesaka mali ya kona hi le ti-bub na le ti-tarven-e laha ku n'wiwaka mabyala vanhu va yi humesa ngopfu mali le ti-tarven-e na le ti-pub.

Loko ku karhi ku tlangiwa mitlangu, u kota ku vona ntlangu wuntshwa kutani u vutisa leswaku vanhu lava tlangaka ntlangu wo tani hi lava njhani va ku komba, u tlhela u kota ku dyondza hi ta rixaka kumbe ndhavuko wa vona.

Loko u ri karhi u ri ku ti nyiketeleni ka mitlangu kumbe vutiolori miehleketo ya wena yi tshama yi ti yi tshama yi karhi yi hleketa hileswi u swi endlaka eka nkarhi wolowo. Naswona swilo leswi ku khunguvanyisa kumbe swi ku endlaka leswaku u nga ti twi kahle swa suka emiehleketweni ya wena kambe, u ti nyiketela eka leswi u swiendlaku.